Nkama wun'wanyana va va va tekela vanhu lava nga lomba ti makhadi ya vona kumbe va tirhisa swilo leswiya swa ti swa makhadi michini liya ya makhadi ku yi kota ku teka mali loko n'hweti yi hela ka nkarhi wun'wanyani va landzelela vanhu a mitirhweni ya vona ku va va kota ku hakeriwa mali ya vona ivi van'wanyani leswi ma endlaka swona va chuhiseta mi kuma ku va va chuhiseta mindyangu kumbe na wena n'winyi va ku byela ku ndyangu wa wena wu ta va enghozini swo boha u hakela loko swiritano.

A swi ta pfuna ku ku nga vi na vusiwana ekaya a swi ta pfuna ku na loko nkosi wu herile vanhu va kota ku sala na cinci ya ku va hanyisa a swi ta pfuna ku vanhu va sala va hakela tiyindlu ku va tiyindlu ta vona ti nga tekiwi kumbexani u ku va va nga yi ka vamachonisi a va lomba timali hikuva nghena ka swikweleti leswi a va na mali ya kona yo va hakela swin'wanyana swi ta endla ku ri na vana va kota ku ya mahlweni na tidyondzo hambi mutswari kumbe munhu loyi a hlayisaka ndyangu a nga ha ri kona.

Leswi a swi ta pfuna ku vanhu va nga ti tlimbi hi ku humesa mali yo tala ku hakela xikweleti lexi xi siyaka vona va nga ri na mali yo tihanyisa swin'wanyana swi endla ku vanhu na loko va lomba mali va kota ku va fikelela leswi va nga ta fikelelaka swona ku va kota ku ti hanyisa va kha va swi tiva ku ri mali leyi ya hakeriwa hi ndlela ya kahle xikulukumba ku ri munhu a hakela se pholisi leyi yi antswa ngopfu kambe nkarhi wun'wanyani yi ta yi ri na hakelo ya le henhla hi ku ku hakeriwa swintsongo kambe loko u hakela hi mali ya le henhla mbuyelo ya kona yi va yi ri ehansi hikwalaho ka xiyimo xa ku lomba.

Swipfuno swa ku hakela baluni i swa ku u hakela mali ya le hansi kambe u va u kume movha leyi u yi lavaka leyi u yi tsakelaku kumbe movha leyi yi nga yi nga kahle u kambe makhombo ya kona i ku loko nkarhi wu fika kumbe loko nkarhi wo hakela wu hela kumbe u fika makumu munhu u fanele a ri na yona mali liya hinkwayo a ya ku hakela baluni hikuva baluni xin'wana lexi u nga xi endlaka i ku u nga se u yi lombisa kambe yi ta cheleta na na ti-interest leti munhu a fanele a ti hakelaka.

Ku ya hi mina ni vona swi fana hikuva vanhu lava hinkwavo emahetelelweni va ta va kha va herisa loyi a ehleketelelaka mahlweni a nga va hleketelela mhaka ya ku herisa mabindzu lamakulu hi ku mali ya kona yi tata yi tele kumbe mindyangu a tshamisa mindyangu leyi a tivaka ku ri yi ta tshama nkarhi wo leha ivi loko n'hweti na n'hweti a nga va ehleketelela vana va xikolo lava taka va famba leswi endlaka ku ku ba nkarhi laha mi kumaka ku a ku na bindzu kumbe a ku na vanhu lava tshamaka ivi munhu yaloye a nga ha kumi mali kambe ku ya hi mina ni vona swi fana maendlelo ya kona ya ya.

Swivangelo leswi nga toloveleka i swivangelo swo fana na ku xava yindlu kumbe ku xava movha hi swona swi endlaka ku vanhu va ya va ya lomba mali eka tibangi hi ku swilo leswiwani swi va swi lava mali yo tala leyi mi kombaka ku munhu u va a nga ri na yona kambe u loko a xave xihi xexo yindlu kumbe movha xi nga n'wi pfuna ivi a hakela hi switsongotsongo a gqina swilo sweswo swi va swa yena loko a hakela hakele mali hinkwayo.

Ku ya ntiyisweni swi ya hi ku munhu u lava yini u lava ku lomba mali muni futhe hala ka xikoro xa ku lomba u yime njhani hikuva swilo swo karhi swi fambisana na swona sweswo swa ku xikolo xa ku lomba xiyime njhani wo hakela swikweleti swa wena va nga ku tshemba hi mali ya vona na sweswo swi .

Ndlela leyinene i ku tiva ku munhu u lava ku endla yini ni ngo nyika xikombiso xa ku loko munhu a lava ku fuwa tihomu u fanele a tiva ku ri tihomu u lava tingani ti ya lava mali muni ti hlayisiwa njhani yena u ya ti veka kwihi i mani loyi a nga ta ti hlayisa swilo swo fana na sweswo na ku ti tswala kangani a lembeni kumbe endzhaku ka malembe mambirhi i ndlela yin'wanyana leyi munhu a nga a nga ti kuma ku a ri na rifuwo ra nkarhi wo leha xin'wanyana i ku loko munhu a veka mali ku ri a ta pfuxa milorho ya yena munhu u fane a a swi endla mhaka leswaku a tshembeka ku a nga lahleki kumbe a nga humi endleleni.

Ndlela leyinene ya ku munhu a ya bangi a fika a kombela xikweleti xo karhi munhu yaloye u fanele a va swi endle mhaka ku xikweleti lexi a nga na xona wa hakela xikoro xa yena xa xikweleti xa le henhla ivi na ku mahakelo ya yena ma ma yime kahle hi ku loko ku ve ku na nkarhi lowu a nga hakeli swi nga endla ku bangi yi nga n'wi nyiki mali hikuva munhu yaloye yo ka ya swi ti komba a nga tshembeki kambe loko a tshembeka i ku bangi a yi kombela mali ivi va n'wi valava na phepha ra ku u kuma mali muni ivi va kambela na na bangi leyi a holaka ka yona ku mali u yi tirhisa kwini kumbe mali yi nghena rini swo fana na sweswo.

Ni nga munhu a nga swi lawula hi ku rhanga munhu a lavisisa ku ri u veka mali kwi khampani leyi a vekaku na yona yi teka kahle na kumbe yi rejistariwile na ya tiveka na i swilo swa swo ka swo ka swi nga swi nga ta ku lahlekerisa mali na na ku yini munhu swi nkoka ngopfu ku ri a endla research a lavisisa ku hi tihi tindhawu leti munhu a nga vekaku kona mali leti nga tshembeka swo fana na tibangi ta tshembeka ku tlula tikhampani leti ti nga ku pfulaku sweswiwani leswi endla ku ri munhu mali ya yena yi hlayiseka yi nga lahlekeriwi yi a nga hlangani na khombo a kota ku hlayisa ko loko a fane a huma pension swilo swa cinca.

Yi pfuna hi ndlela to tala xo sungula yi kota ku n'wi lahla yi n'wi lahla hi ndlela ya kahle xa vumbirhi yi kota ku se hlayisa yi ndyangu hi ku na loko va lunghisa va lunghisa nkosi wa yena va kota ku va nga tirhisi mali hinkwayo ku sala cinci ku va kota ku hanya ende va nga va nga ku lahli hi xikweleti hi ku loko munhu a lahlekeriwile ivi mi se mi n'wi lahla hi xikweleti swi tlhe swi swa swa vava ndyangu wu sala wu nga tsakangi kahle wu sala wu kha wu rila ngopfu.

Himpela ku rhandza ku lomba mali swi fana na vuvabyi hi ku munhu wo ka a nga tivi ku ri u fane a veka mali a tlhelo ku yi ta n'wu pfuna swi la ku ri munhu yaloyo a nga le ka a nga twisisi ku vutomi byi hanya njhani hi ku loko u lomba mali u va kha u ti nghenisa ka swikweleti ende nkarhi wun'wanyani loko u lomba mali yi ta na ntswalo se swi la ku ri u tirha u kha u tlhelela ndzhaku swi nkoka ngopfu ku ri munhu a veka mali ku va kota ku tihlayisa loko siku ra khombo ri fika.

I na mali ya lembe na lembe ya hakeriwa hi ku khadi leriya ku na nkarhi loyo u nga tshukaku u ri tirhisa ku va rona ra ha ri ra ha pfuriwile kumbe ri nga pfariwangi swi vula ku ri yini banga a yi tivi ku ri u nga ri tirhisa rini se va teka mali ya vona ya ku va wena u ri na u ri na akhawuntu na vona ende na ku va mali yi va yi yi mali yi va yi ri kona ku ri u yi tirhisa siku leri ku twaku ku u fane u yi tirhisa.

Ni nga lavisisa ku i banga yihi leyi hakerisaku mali yintsongo swin'wanyani swa ta hambana ti-package ku na tin'wanyani leti mi kuma ku ri va ku charger hikuva wa tirhisa khadi kumbe va ku charger hikuva u na package ya n'hweti leyi va fane va ku charger ku hambi wa tirhisa kumbe u tirhisa se me ni nga lavisisa ku ri i banga yi nyikaku yi charg-aku mali yitsongo ku ri ni nga koti ku ni nga hakeli mali yo tala na ku hi ti ti-package leti ti nga ni kumisaku ti nga ni endla ku ri ni nga hakeli mali yo tala.

Loko ni rivele i ku va ni ya bangini ni ya endlisa yin'wanyani kumbe ni ya yi kuma kumbe ni tirhisa ti-app loko na ku ni na app na kota ku nghena ivi ni kuma ni kuma nambara ya kona ya hi to tindlela teto ku ya bangini kumbe ni nghena ka app ivi ni yi kuma nomboro ya kona.

Ndzindzakhombo wu hakela mali hinkwayo munhu u u u o langa ku ri u lava yini ku na liya yo lahla ntsena kuna liya ya ku u langa mali nkarhi wun'wanyani va swindla tanihi ku mi kuma u kuma ku ri yini vanhu vanharhu va tsarise munhu wun'we ivi munhu ya vanhu va lava nharhu leyi yena a nga leyi wun'we wa vona a nga yi langa yi lahla kahle se loko swiritano vanhu lavaya va tisa mali vanhu lavaya va teka mali ka letiya tin'wanyani ivi a lahliwa hi ndzindzakhombo yin'wanyani leyi yi tikumaku yi lahla kahle ku ya hi leswi vo va swi lavisaka swona kambe ina ya ku nyika mali kumbe ya ku lahlela.

Swi nkoka ngopfu hi ku a swa ha bohi ku ri munhu a ya bangini ku va a tiva ku u saleliwe hi mali muni swi pfuna na ku ri munhu a tiva ku ti hlayisela mali ya yena hi ku loko munhu a tiva ku ri u na mali munhu a nge yi a xopeni a fika a ya hakela swilo swa swa dzana kha swi tiva ku ri a nga a nga na yona dzana swi n'wu vu endla ku ri munhu a tiva ku ri loko a tirhisa mali u tirhisa hi mpimo lo wihi ku tlula ku ya a ya ti tloyila futhe swilo swi cincile munhu a nga ha vutomi a bya a bya ha tiki ku fana na khale loko swi ya ku munhu u fikelela yini hi nkarhi muni loko swi ta na bangi.

Ndlela yo khale yo xava airtime a swi hi boha ku ri hi suka laha hi nga koho hi ya hi ya mavhengeleni ku ya xava airtime ivi na ti-airtime ta kona a ti ri na maphepha kumbe a wu hamba u scratcher ivi u kuma ku tinomboro tin'wani a ti vonaki kumbe phepha leriya ri pfuriwile, u xaviseriwa airtime leyi nga tirha mara hi ku munhu luya a nga swi tivi ku yi tirhile a ku xavisela hikuva a swi vonaki, kambe tindlela ta masiku lama na xava airtime ni yo tshama kaya a swi bohi ku ni suka endlwini ma tirhisa bangi ya mina ya ni xava airtime, ivi na ntsena ni kota ku tirhisa ti-voucher ta ti-app tin'wanyani leti ni nga va ni ri na tona ku ri ni kota ku xava airtime, se maxavelo ya airtime ya masiku lama ma antswa ku tlula maxavelo ya airtime ya khale.

swilo swa hambana hi ku swi ya hi ku ri wena xikoro xa xikweleti xa wena xi yime njhani kambe vanhu vo tala va vula ku ri Capitec ya antswa yi na yi na ntswalo wa le hansi ku tlula ntswalo wa ABSA na FNB, ku ve vo AB_ SA na FNB i tibangi letikulu leti tona ti ti endlele mavito ende ta tshembeka lero vanhu van'wanyani va tirha ni va tirhana na tona kahle kumbe va tirhisana na tona kahle u laha mi kumaku ku ri va kuma ntswalo wa le hansi ku tlula wena u nga lowuntshwa lava a va ku tivi ku ri mahakelelo ya wena ya njhani va nga ku nyika ntswalo wa le henhla kambe ka sweswi capitec va kombisa ku yi na ntswalo wa le hansi.

Swi ve na nkucetelo wa kahle hikuva vanhu va kota ku susa mali kumbe ku ya teka mali a mavhengeleni, mavhengele yo fana na vo Shoprite, vo Checkers, vo boxer laha swi nga boheki ku ri ku va na bangi leyi munhu a nga rhumela ka yona kumbe kusuka ka yona mali, se swi ve na nkucetelo wa kahle hikuva swo lava pasi ntsena kumbe passport laha munhu a kotaka ku ya humesa mali ivi nkarhi wun'wanyani loko ku ri ku ku na ti-ATM ta kona vanhu va kota ku ya humesa hi tinomboro a swibohi ku ri munhu a va na bangi leyi nga ka vito ra yena munhu u tirhisa tinomboro ntsena ku kuma mali.

Loko ni ri ka xiyimo xa vutomi na ku hanya swi vula ku ni va ni tsandzekile ku kuma mali a bangi kumbe ku kuma mali ka ndyangu wa mina lero ku ya ni ya lomba ka machonisa swo swi ta ni boha ku ri ni ya ku ri ni ya lomba kona kambe ni fanele ni tiva ku ri ku ta va na ntswalo lowukulu lowu ni fanele ni hakelaku hi ku machonisi a ma fani na tibangi, tibangi ti nga ndzi nyika ntswalo lowutsongo hikuva va swi tiva ku ri va na bindzu ro tala kambe machonisa i munhu, ntswalo wa kona wu va wu le henhla futhi ku na swi ya hi ku u lomba mali munhu, se loko na ku ni le ka xiyimo xexo a ni lavi ku ta hemba a ni ta ya hi ku i munhu vo machonisa i vanhu lava nga ni va nga ni pfunaka ka nkarhi wa sweswo ka nkoka kumbe ku wa nkarhi wolowo.